I Twitch na YouTube Gaming na Kik.

Ku kongomisa eka ku ti toloveta loku nga cincekiki na hi vomu ku katsa na ku tirhisa tindlela ta ndzetelo na ku xopaxopa ndlela ya wena ya ntlangu ku kuma swihoxo na ku dyondza eka swona.

Ina esport yi nga va naswona yi ya yi va leyi tolovelekeke ku fana na mitlangu ya ndhavuko.

Ndzi nga vulavula na gqweta loko xihehlo xi ri xikulu kutani swi nga ha laveka ku kuma mpfuneto wa nawu xihehlo lexi nga endla leswaku ku endliwa vulavisisi kumbe ku khomiwa eka xiyimo lexi eka xiyimo lexi u nga ta lava vuyimeri handle ka sweswo ndzi nga ha ehleketa ku nghenisiwa goza ra nawu eka muhehli wa wena hikokwalaho ko onha vito.

Loko ntlangu wu tirhisiwa hi ndlela yo biha vaendli va mitlangu va fanele ku kambisisa mhaka leyi hi ku hatlisa tsundzuxa ti-patch kumbe ku pfuxetiwa ku lulamisa xiphiqo vulavula na vatlangi hi mhaka na ntlhontlho anakanya hi ku yirisa kumbe ku xupula lava tirhisaka swilo hi ndlela yo biha kambisisa no antswisa magoza ya vuhlayiseki bya mitlangu.

Endla ndzavisiso wa makete ku vona loko ku ri na xilaveko xa xi endliwa kumbe vukorhokeri bya wena na ku kuma vayingiseri va wena lava endzhaku ka sweswo tumbuluxa vutivi bya brand ku katsa na loko naswona swi nga endla ku va website kutani endla pulani ni ya bindzu leyi hlamuselaka timali ta wena matirhelo na maqhinga yo xavisa naswona u languta tindlela ta wena to kuma mali.

Ni ta tiyisisa xilaveko xa makete xa vuswikoti bya mina ku tumbuluxa pulani ya bindzu leyi heleleke na ku tumbuluxa brand yo tiya.

A ndzi ta endla graphic design ni ntirho wa mina e internet-ini then ku kota ku kuma ma customer na ku engetela income ya mina hi vanhu.

Tumbuluxa website leyi tirhisiwaka hi ku olova aka vukona byo tiya bya inthanete hi ku tirhisa ku xavisiwa ka swilo na swihangalasamahungu swa le ka social media na ku antswisa to lavisisa SEO.

Ku ku simeka vu kona byo tiya bya inthanete hi ku tirhisa ti-platform to fana na Instagram na Shopify loko hi hala tlhelo ku langutiwa swivandlanene swa laha kaya swo fana na timakete ta ti-flee mikombiso ya vusthila bya mavoko na vhengele ra pop-up.

Suzan u fanele ku rhanga a hlamusela khasimende ya yena leyinene hi ku tekela enhlokweni leswaku i mani loyi se a xavaka switirhisiwa swa yena na laha swi tirhaka kona kutani a va fikelela hi ku tirhisa ku xavisa eka swihangalasamahungu swa le ka social media ku endla vuhlanganisi bya laha kaya na ku yi nyika nongonoko wo rhumela a nga tlhela a kongomisa eka nhlayo yo karhi ya vaaki ku fana na vanhu lava khomaka swiendlakalo kumbe mabindzu lama lavaka swakudya na ku tirhisa swiendlakalo swa vaaki.

a nga tirhisa tipulatifomo to fana na teachable kumbe skillls share ku nyika tikhoso ta ikhonomi ta inthanete na ku koka rinoko ra swichudeni.

A nga endla ka Shopfy Fine Art America na Square Space mina hi miehleketo ya mina ni swi vona swi ri swinene hikokwalaho swi ta endla business ya yena yi khuphuka i ya emahlweni.

Makhombo ya mitlangu ya le ka inthanete ma katsa ku xanisiwa hi khompyuta ku yiva vuxokoxoko bya munhu wu bya vukanganyisi vukanganyisi byo xava eka app vanhu lava dlayaka eka inthanete ni ku tlula data.

E-e a ndzi nga ta pfumela n'wana wa mina ku hlangana na vatlangikuloni lava a va tivaka ntsena eka inthanete hikokwalaho ka swivilelo swa vuhlayiseki na swikongomelo leswi nga tiviwiki.

Ku tiyisisa vuhlayiseki bya n'wana wa wena eka inthanete veka vulawuri bya vatswari languta migingiriko vana na mabulo lama pfulekeke dyondzisa vuswikoti bya vuhlayiseki na ku hunguta nkarhi wa xikirini.

U fanele ku rhangisela mitlangu na mintirho yin'wana yo fana na ku tlanga ehandle ku hlaya na vutumbuluxi ku tshama u hanye kahle u tlharihile na ku kuma ku navela lokuntshwa.

Ina ku vulavula hi switori ku ndzilo swa ha ri kona ku hlayisa ndzhaka ya ndhavuko ku kurisa vuxaka bya ntshamisano na ku pfuxa miehleketo hambileswi ndhawu yi nga ha vanga yi hundzukile ku tlula ndzilo wa ndhavuko.

Hikokwalaho vana va sweswi va onhakile swinene vatirhisa swilo swa thekinoloji swinene ku tlula swilo swa khale leswi a swi tirhisiwa.

Vanhu lavakulu na vana va nga tlanga swin'we mitlangu yo fana na ku hlota rifuwo mitlangu ya bodo mitlangu ya le handle ti-puzzle-i mitlangu ya makhadi na ku hlota swilo leswi nga riki swa nkoka.

Mitlangu ngopfungopfu mitlangu ya xikolo leyi sekeriweke eka ntlawa yi pfuna vana ku vumba vunghana hi ku tlakusa ntirhisano wa ntlawa ku tirhisana ni vanhu ni ku seketelana leswi yisaka eka vuxaka lebyi tiyeke ni vuxaka.

Mitlangu ya xikolo yi pfuna vana ku vumba vunghana hi ku khutaza ku tirhisana hi ntlawa ku tirhisana ni vanhu ni ku seketelana.

Mitlangu yi pfuna vana ku vumba vunghana hi ku tirhisana hi ntlawa na ku tirhisana na vanhu ngopfungopfu eka swiyimo swa swikolo laha va tirhisanaka na ku seketelana.

Riendzo ra yena ro ya eku humeleleni ri vumbiwile hi ku tinyiketela ka yena na ku kamberiwa lokukulu ka miri wa yena leswi eku heteleleni swi endleke leswaku a yirisiwa eka swiendlakalo swa yena leswikulu.

A hi hleleni mintirho yo tsakisa ya nkarhi wa hina wo wisa hi nga famba hi famba hi milenge hi va nivusiku bya mitlangu hi kambisisa tindhawu ta kwalaho ni ku wisa ra lwandle kumbe exidziveni.

Ndzi tsakela ku hlanganyela eka swilo leswi ndzi swi tsakelaka swa mintlawa swo tanihi swipano swa mitlangu mintlawa ya tibuku mintlawa yo famba hi milenge ni mitlawa yo tumbuluxa mitirho leyi kahle swinene eka ku tihlanganisa na vanhu ku dyondza na ku ti tsakisisa.

Ndzi hlangane ni vanhu lavantshwa hi ku tirhisa xipano xa bolo ya milenge xa vuhungasi hi bohile hikokwalaho ka ku tsakela ka hina loku fanaka bolo ya milenge naswona a hi a hi tiphina hi ku tlanga swin'we leswi endlaka leswaku hi va na vunghana lebyi nga ni xikongomelo.

Ndzi ta tumbuluxa swiendlakalo swo tsakisa swa ntlawa swo fana na vusiku bya tifilimu ta le handle ti-portlux ta vaaki ti-tournament ta mitlangu ti-workshop ta vutshila na minkhuvo ya vundhavuko swiendlakalo leswi a swi ta tlakusa vuxaka bya vaaki vutumbuluxi ni ku tsakisa.